Ingoba nawo asuke efuna ukwenza inzuzo ethize.

Phakheji yawo, nenani lawo umshwalense, kanye nesikhathi engizokhokha ngaso ukuze uphelele.

Ngikhethe le akhawunti ngoba uma ngiqhathanisa namanye ngibone inzuzo enhle, futhi kuwumqondo omuhle ukuthi ngifake kuyona ngoba izongenzela inzuzo enhle, futhi.

Akuzange kube umdanti futhi kube yinkinga enkulu. Bafuna nje isiqinisekiso sokuthi imina lo ofuna umshwalense, bafuna ipasi, bafuna nezingcukacha zami engangibhalise ngazo, ngibhalisela umshwalense.

Mina, ngithi kubalulekile ukuthi baqale ngokubheka ukuthi uyakwazi yini ukuthi uyithole imali ngaphambi kokuthi bakunike.

Ngizizwa ngijabulile kakhulu ngesicelo sami se-UIF. Ngihlela ukuthenga izintwana ezincane engizozidayisa ngemali yami, njengoba ngizobe ngingakasebenzi.

Wona umshwalense wawenzelwe izizathu ezinhle, kodwa ngendlela esekwenzeka ngayo kumalunga omndeni, nabahlomuli bawo. Usuyingozi kakhulu ngoba kuyenzeka uhambe emhlabeni, uhambela wona.

Ngizizwa ngijabule kakhulu, bengingazitsheli ukuthi inzuzo ingaba ngaka ngokudlala i-forex. Lolu hwebo ngiyalubona, luhle kakhulu, futhi luwusizo.

Yebo, ngingakwenza ukuze kungasali kuhlupheke abantu engibashiye ngemuva, noma kungajwayelekile kona nje ngosiko lethu labantu abamnyama, ukuzihlelela umngcwabo wakho usaphila, kodwa kuwumqondo omuhle, ukushiya usuhlele yonke into ukuze bangahlupheki abasele emuva.

Okwangiphatha kabi kakhulu, ukuthi banqabe isicelo sami sokubolekwa imali, kodwa ngibe ngisebenzisana nabo, ngokufaka izimali zami, ngokwezimali, konke engikwenzayo, ngikwenza nabo. Kodwa ngithe uma ngifika ngiyocela ukufakelwa isicelo sokubolekwa imali, abazange bangiphathe kahle neze. Okokuqala, bangitshele ukuthi angikhwalifayi, .

Ngokwami zisobala kancane, ngoba bakunikeza isamba esilingene ne-akhawunti yakho, ababonayo ukuthi uzokwazi ukusikhokha, njengesivumelwano sakho nebhange lakho.

Idijithali sekuyiyona ndlela yokuphila esikhathini samanje. Izinto eziningi sesizenza khona komakhale ekhukhwini, akusafani nakuqala, la kwakufanele uye ebhange khona uyothola imali. Esikhathini samanje, usukwazi ukwenza yonke into khona la kumakhala ekhukhwini ngenxa yedijithali esesikuyo esikhathini samanje.

Kuyayiletha ingcindezi enkulu ukukhokha inzuzo yemali osuyisebenzisile.

Inzuzo enkulu kakhulu azoyikhokha ezomenza acabange ukungabaza ukuqhubekela phambili.

Angikujabuleli lokhu neze, ukube bengazi, bengizothatha wona lo mshwalense.

Ukuthi uma uyithatha, bazothatha kuyona le, ukuze bakhokhe i-overdraft yakho.

Kona akuthandeki ukukhokha izimali zenyaka ngoba zisuke sizenze enkulu inzuzo, kodwa ngoba i-overdraft usuke uyidinga ngempela, ukuze ikusize enkingeni leyo osuke ubhekene nayo.

Amabhange asebenza ngokuhlukahlukana, amanye ayenenzuzo encane, amanye anenzuzo enkulu. Kodwa bayaye bathi babheka i-inflation rate, bese bekala inzuzo ethize.

Yebo, ngike ngasebenzisa i-ewallet, la ofaka khona imali ebese ukhipha iphini, unikeze lowo osuke umfakelile ukuba ayokhipha imali. Ngike ngasebenzisa lolu hlobo ngifakela umndeni wami. Akuzange kube khona izinkinga ezitheni, ngafaka imali, ngabanikeza iphini, bayikhipha, bangitshela ukuthi sebeyitholile.